U ya nga ha nṋe mithenga i ya laṱiwa a i tsha dovha ya shumisiwa hafhu.

Zwi dzhia mithethe mivhili kana miraru. Ri dovha hafhu ra zwi vhona uri zwo tshimbila zwavhuḓi musi khuhu yo no nwelela.

Ndi sa ḓivhi vhori vhaṅwe vhathu vha ya kona u bvisa lukanda. U ya nga ha mvelele yanga ya vhavenḓa lukanda a lu bvisiwi.

Lukanda lwa tshifuwo tsho nonga kholomo dzi donngi .

Maḓi a u fhisa ri a shela uri zwi nzurumuwe. Nga murahu ha musi zwono nzurumuwa zwi a leluwa u kona u bvisa lukanda.

A ya tibiwa khamusi maḓuvha maṱanu u ya kha a sigisi. A tibiwa ha tshi tibululiwa na uri a dzhene muya uri a kone u ita makheṱhe.

Ngauri u sa pfuke nga ṅwedzi nga ṅwedzi hu fanela u dzula hu kho ṱhavhiwa. Uri hu dzule hu na mutakalo ndi hone hu tshipfi mutakalo u vha u kho ṱhogomeliwa.

Nda ndi sa tou ḓivhavho uri miraḓo i ḓivha hone. Nda ndi sathu ita ṱhoḓuluso ya uri miraḓo i hone naa. Ndi ḓivha nga kha riṋe vhavenḓa uri riṋe vhaṋe ri a ḓi ṱanzwela.

A huna nḓila ya sialala yo yo pfhi u bvisa lukanda mini. Ndi ḓi ḓivha uri muṱani une a huna zwa sialala a vhatendi khazwo. Ni a ḓi rengisa mikumba yeneyo no no bvisa lukanda na wana tshelede. Vhane na vha rengisela vhone vhaṅwe vha ya ita dzinguvho vhaṅwe vha vha vhamba dzingoma dzo kona u lidza.

Hai hai a hu tshena kha kha maḓuvha a ma ano maḓuvha. Ngauri na zwiṋoni zwi vho konḓa.

Ha a hu tovha vho na nḓila ine nda nga ri ndi a vhona i khwiṋe. Nga kha riṋe vhavenḓa ri ṱhukhula nga lufhanga a zwi tu konḓa a zwi tswenyi. Ndi vhona i yone nḓila ya khwinesa yo ṱhukhula nga lufhanga.

A huna ane nda muḓivha fhedzi mikumba i a ṱoḓea nga maanḓa maanḓa kho vhamba dzingoma. Kha kereke dzedzi dza dza zioni vha tshi lidza zwigubu fhedzi vha ḓivha hone vhathu vho no shuma ngazwo fhedzi nṋe a thi thu ṱangana na muthihi.

A huna na nḓila na nthihi ine ra ri hu na phambano kha u bvisa mukumba. Mukumba u bvisiwa nga nḓila nthihi ndi nḓila nthihi fhedzi yo bvisa makumba a hu na iṅwe.

Mafhi a hamiwa nga zwanḓa nga maanḓa maanḓa kha dzi bulasi ṱhukhu. Hu hamiwa nga zwanḓa a hu tu tovha vho na mitshini.

Ḓuvha ḽo thoma ḽe nda guda u ṱhukhula khuhu. A zwo ngo vha zwithu zwo leluwaho ndi tshi ṱhukhula zwo lemela ngauri ndo ḓi hashekana malofha. Thi ngo tea uri ndi ḓi hashe malofha ndi tshi ṱhukhula khuhu mara eish.

Ee ndo no vhona zwifuwo zwi tshi vhulaiwa muṱani wa hashu. Zwi a shavhisa nga maanḓa maanḓa hu tshi khou shululiwa malofha. A si zwithu zwo leluwaho nga maanḓa u tshi kho vhulaya tshi tshifuwo tshihulu a zwo ngo leluwa. Zwi takadza ni tshi ḽa ṋama uri ni ṱanzwe i kune a zwo ngo leluwa. Fhedzi ndi tshenzhemo i takadzaho nga maanḓa.

Ee ndi nga ṱalusa nga maanḓa hu tshi vhulaiwa zwifuwo zwihulwane. Zwi vhulaeliwa dangani a zwi vhulaeliwi dzharaṱani muḓini hune ha dzuliwa hone zwi vhulaeliwa dangani.

Ri tou gaba nga maḓi ofhisa uri ri kone u swikelela kha ṋama. Ra tshea nga phanga ra ita zwipiḓa piḓa uri i kone u ḽea.

Ndi ya uri ni tshi vhulaya zwifuwo zwiṅwe hu na zwifuwo zwo no ho fhisa. Zwifuwo zwezwi zwo no nga zwihulwane a zwo ngo a zwo ngo leluwa u zwi vhulaya. Zwono ṱoḓa nga maanḓa tshigidi ni tea u thuntsha ni kule. Uri tshisa ni ṱhasele tsha vhone runga tsha ni phula dzi thumbu na vho bva mala na fhedza ni tshi vho lovha.

Thaidzo dzine wa nga ṱangana nadzo musi u tshi khou hama mafhi ndi u rahiwa nga tshifuwo. U rungiwa u ya nga ha zwitzhili zwifuwo vho a zwi to vha vho na zwitzhili zwinzhi vho. Ngauri zwi a kona u isiwa dipeni zwi a kona u ṱhavheliwa vhunzhi ha zwo a zwi tovha na zwitzhili. Khaedu ine wa nga ṱangana nayo musi u tshi khou hama mafhi ndi u rahiwa na u rungiwa.

Mbilaelo dza mutakalo ndi uri u nga ḓi tshea unga fhedza u tshi kho ḓi tshea. Musi hu tshi khou ṱhukhula khuhu a u ngo tea u ḓi hasha malofha. U tshi ṱhukhula khuhu uri u sa kone u ḓiwana u kho ḓi tshea. Ndi uri u to i faresa zwavhuḓi khuhu i sa ponyoke na luthihi u i kande milenzhe u i kande ṱhoho.

Ndi nnzhi khaedu dzine ra ṱangana nadzo kha vhalimi vhane vha vhori vha kho nago vhulaya zwifuwo zwihulwane. Ngori tshi ṱoḓa uri tshi thuntshiwe u nga si tshi thuntshele tsini u tea u thuntsha u kule. Uri u sa ḓi wane u khou rahiwa no rungiwa ngori tshifuwo tsha hone tshi vha tshi na maanḓa mahulu.

Khaedu nnzhi ndi a uri nga hetsho tshifhinga tshine tshifuwo tsha ḓovha tsho vhulaiwa ngatsho. Hu fanela u vha na vhathu vhanzhi u nga wana uri nga heḽo ḓuvha ahu na vhathu vhanzhi. Zwi amba zwori u tea u kovhedzea ḓuvha u tshi kho bvisa lukanda. Fhedzi arali vhathu vha vhanzhi ri a kona u ṱavhanyedza u fhedza u bvisa lukanda.

Tshifuwo tsha mutakalo u wa tshivhona tshi re na mutakalo a zwi ṱoḓi uri u vhudzise. Tshivha tsho nona na maḓamu a hone a vha o bva dzi tsinga musi hu tshi khou hama. Na mafhi a hone a bva a matshena tshena.

Musi hu tshi kho maliwa muthu, musi hu na lufu ndi hone hune nda ḓivha hone uri zwi a ṱoḓa uri hu vhulaiwe zwifuwo.